Sawubona, bengisacela nje ukukuphazamisa umzuzwana nje mfowethu ngukubuze. Eyi, nginokudideka la nanokulahleka futhi. Bengicela ukubuza ukuthi amathekisi aya Emnambithi ngingawathola kuphi nendawo.

Isitimela sihamba ngesikhathi siyashiyana, ngemizuzu ngemizuzu. Kwenzeka-ke ukuthi, mhlawumpe uma kusemini kuyenzeka ukuthi isitimela ukuthi sishiyane nga-fifteen minutes, sizoshiyana nga-thirty minutes. Kanti uma kunenkinga yogesi or uma ngabe kuyanetha, isitimela siba sithanda ukuba semuva, or sithanda uku-delay-a.

Ama-shuttles angakhona ukuthatha abantu abadala ezindlini zabo directly abalethe lapho okuzotholakala khona ama, amathekisi, okanye i-transport eya eyindaweni ezahlukahlukene. Kanti futhi angakhona ukubathatha lapho okwehliswa khona wonke umuntu, i-transport yokwehliswa wonke umuntu, lapho amathekisi ayehlisa wonke umuntu, okanye i-transport ephuma ngaphandle, basiwe eyindaweni zabo zokuhlala, okanye ema-hotel rooms wabo.

Okungaba lula kakhulu uma umjantshi ubuthi uma ufika eyindaweni e-station, kube khona i-transport ezothutha iyimpahla esebenzisana, nomjantshi, izise lapho okumele ziyodilivwa khona. Inkinga ukuthi umjantshi kokuqala, kwamele futhi kukhishwe enye imali ezothi uma kufikwa phambili kuthuthwa iyimpahla zifakwe kulo, kulo, kuleyo transport-i thizeni. Kanti bekungabakuhle ukuthi umjantshi usebenzisane ne-transport eyodwa, kube ama-prices awodwa ukuthi usuka kuphi, uma kufika phambili until uze udilivelwe lapho ohlala khona, okanye lapho umthwalo wakho kumele uye khona.

Ngike ngasigibela isitimela esisha esethulwe u-PRASA. Ngizizwa futhi ukuthi ngendlela esingayo, akunamawindi avulekayo, kunama-aircon. Kanti uma kubanda futhi siyashisa, inkinga nje ukuthi sihamba imizuzu ewu-thirty minutes apart making it ukuthi kube nzima, ikakhulukazi uma usuka la e-Soweto uya edropheni. So, kusho ukuthi uma ngabe awusibambanga isitimela ube late, uzoba, uba late kakhulu. Kanti sihle-ke sona-ke. Ngifisa nje ukuthi bangaqhubeka basi-maintain-e, baqhubeke babambe ikhwalithi yaso. Ngokuba akudingeki ma-window, sine-aircon. Kanti futhi uma kubanda sona ngaphakathi sifudumele kakhulu. Ngazama ukuthi, mhlampe zibe ninganyana khona zizoyeka ukuba overcrowded ngoba zi-overcrowded, kanti zincane iyitimela eziya edrobheni.

Ngicabanga ukuba, abantu abadala bangaqala ukusebenzisa izinto eyifana no-Taxify, no-Uber, kanti no-inDrive. Ley'nkundla zokuxhumana futhi eze-transport zingafuna iyindlela ezilula zokuthi abantu abadala bangakhona ukuzisebenzisa.

Ukusebenzisa izinkonzo zokuthutha zeSonto kungangijabulisa kakhulu, ngoba kusho kona ukuthi kungayenza impilo yami ibe lula, njengomuntu osomdala futhi osekhulile. Kanti ukusebenzisa zona, ngicabanga ukuthi kungaba safe kakhulu, okanye kungaphepha kakhulu. Kungangijabulisa uma into enjalo ingaba khona or ikhona ukuthi mina ngizosizakala.

Yebo, kuke kwenzeka ukuthi ngihambe ngiye emsebenzini ngingasebenzisi imoto ngenxa yokubiza kaphethroli, ngikhone ukuhamba ngayo uma kuphela inyanga. Bokwenza ukuthi kube lula uma ngabe ngisebenzisa i-public transport ngenxa yokuthi ama-prices prices we-public transport, ubeshibhile compared to ama-prices wokuhamba ngemoto. Noma ngabe ngesinye isikhathi bengingathandi ukuthi ngihambe nge-public transport, kodwa ngenxa yesimo nokuthi uphethroli uyadura, bengiphoqeleka ukuthi ngize ngisebenzise i-public transport.

Ngike ngasebenzisa u-Rea Vaya. U-Rea Vaya ube reliable kakhulu, kanti ubefika ngesikhathi ekufanele. Amabhasi bewashiyana ngo-fifteen minutes, ten to fifteen minutes, and kanti futhi ube wamaningi and ube bephithizela kahle. Inkinga nje, kusuke kwaba isizathu ukuthi baxabane u-BRT uxabana nabantu bamathekisi ngokuba amathekisi abantu abanomona. Kodwa ibhasi it's one of ama-transport a-reliable kakhulu emphakathini engiphila kuwo.